Ha e le dikopano tsa malapa a tsona, nna ha ke di tsamaya ntlheng ya hore ke lemohile hore mono dikopanong hona le maikutlo a mamelwang, ho na le maikutlo a sa mamelweng, mme bohlokwa ba tsona ha ke di bone ntlheng ya hore o ka fumana hore le haeba o na le tlhahiso leseding e hlalefileng ho feta ya mang, mang, hoba mang mang yena a ratwa ho tla mamelwa ena. Wena mme o sa etse jwale, ke lemohile hore boholo ba nako ha o batla hore le malapeng dintho di tsamaya hantle ka tsela e lokileng. Etsa dintho ka tsela ya hao, mme bona ba bone hore na tsela ena ya hao e sebeletsa bona le lelapa jwang. Ka tsela e jwalo, ba tla kgona ho bona boleng le molemo ba hao.

Ke nahana hore kgwebo ya ho rekisa dijo tsa setso e tlo atleha haholo hoba ha o sheba hana jwale boholo ba batho ba na le mentality ya hore back to our culture ka tsela e jwalo, ba leka ho lahla tsela tsa makgowa mme ba kgutlele ditseleng tsa bona tsa setso tsa kgale mme African cuisine ke le yona e se Leader pele hara dijo tse rekiswang, ka hara na hoba e re hopotsa botjhaba ba rona.

Boholo ba nako ke utlwa ha banana ba ya lebollong, ba re ke ntlheng ya hore ba lo rutwa tsela ya ho kena bosading boholo ba nako ke utlwa ho thwe e shebane le tsela ya hore e le mme o itshwara jwang ka hara lenyalong ka hoo, boholo ba dintho tse etsahalang ka moo ke ditaelo le ditsela tsa ho kgotsofatsa balekane ba bona ka hara lenyalo, le hore ba se ke ba fihla ka hara lenyalo, ba di ya dirithi tsa malapa a bona.

Jwale ha ba sa ya kamora dintho tsa setso kapa diketsahalo tse le di ya etsahala empa ba rehella bana ho ya ka ditumelo tsa bona tse fapaneng. Ke nahana ke tsela e leng hore lefatshe se le tjhentjhile ka lona hana jwale.

Ke nahana re phela South Africa, mme e leng hore e mong le mong o na le tokelo ya ho keteka le ho phela ka tsela a bonang e mo sebeletsa ka yona. Ka hoo, ho ba feela ba Kresete ba thabela Kresemese ha o hlalose hore bao ba sa e thabeleng , ba na le bodimona kapa ba na le mathata, empa e le feela hore ho ya ka ditulo pelo tsa bona tse bona ba ikgethetseng tsona. Ha hona Keresemes ho tsona, ke ka hoo hore re phedisane mmoho ke hore re kgone ho amohelana ka ditumelo tsa rona tse fapaneng.

Nahana taba ya hore re rate batho kaofela ebile re hlomphane ka ho lekana, ho sa kgathalatsehe ka morabe ke ntho e tlamehile re etse ditjhaba kaofela mme ke taba e leng horeng e tlamehile e rutwe ho tswa ka lapeng. Hore bana ba tle ba hola. Ba tseba hore motho e mong le e mong ho sa natse mmala kapa morabe ke motho mme o na le kelello, ke wa nama le madi, ho tshwana le bona. Ka tsela e jwalo, e fokotsa diphapang tse bileng teng ka hare ho naha nako e telele.

Ke nahana hore batho ba kgale ba e leng hore ba ne ba totobatsa taba ya molao ka hara malapa a rona. Molao ntlheng ya setso, ba ne ba re ruta hore na re bomang re le ma Afrika le hore re tlamehile re etse dintho jwang ho ya ka se Africa. Boholo ba bona ba ile ba ithoballa mme ba tlileng ba sala ka morao bona ba hotse ba se ba sa natse hona ba sa nke ntho ho thweng ke interest tabeng tseo ho tswa hore na setso ho etsahala jwang. Ke ka hoo, hana jwale ha o fumana boholo ba rona bana ba hlahileng re hola ka se modern way re phela sekgowa mme re lebetse setso sa bo rona.

Ha ntse re tla re hola ne re jwetswa hore boholo ba dintho tsa setso ha di ya tlamellwa hore letsatsi le dikele di ntse di etsuwa, jwale ho ya ka nthwena ke bona ekare bothata ebile hona mono no, hore e la ka re lo bosiu bo se bo kene. Yaba ho ntso tswela pele ka taba ya ho siya ho matlalo mme yaba e le semphete ke o fete ba tlhodisano ya ba ho lebetswe taba ya hore ha se tlhodisanong moo empa ke lenyalong.

Ka bona content creator e nngwe mane marangrang a Facebook a pheha dijo ka tsela ya sejwalejwale, o etsa leqebelekwane a kenye cinnamon a kenye dihwete, a etse mokgodu, a kenye di-paprika a kenye di-spice tsa ma-India. Ka tsela e jwalo o di etsa hore di be le kgahleho le monkgo oo e leng hore o tla kgona ho jewa ke mang kapa mang le a e se moya Afrika wa Afrika Borwa, empa e le motho ya tswang kantle a kgone ho di natefela hoba tatso ya teng e tle be e tsamayelana le tsela, e leng hore bona ba tlwaetse dijo tsa bona di le ka teng.